Ngingadana kodwana nanyana kunjalo ngingabe ngisifundile isifundo kobana ngingasatjala ngesilimela ngombana kuzoba neenwuruwuru.

Ngicabanga bonyana kungabangelwa kukuthi umlimi osathoma ukulima begodu utjale iintjalo ezinengana kungakho kungakabi khona umuntu namanye othengileko kuwe ngombana banengi abantu abathengisako begodu ebabalimi ekukade bathoma ukuthengisa abaziwako.

Siphila esibovu.

Kungombana ikoroyi angeze yakghona ukutjaleka eSewula Afrika ibe ikhule khuhle. Umnotho weSewula Afrika awusimuhle for ikoroyi.

Awa, angisayiboni ipuphu yesiphila esibovu eentolo.

YiSewula Afrika kanye ne-Nigeria.

Iye, liqiniso lelo.

Kuzokusiza bonyana wonge amanzi. Uthi lokha nawutjalako, nakusahlela isomiso kube amanzi unawo.

Iye, nesiphila esivunwa eSewula Afrika esithunyelwa kwamanye amazwe singawuletha amatjhuguluko emnothweni wekhethwapha.

Kufanele bona ukhulumisane neentolo ezikulu lezo, ofuna ukuzithengisela.

Ufumana eentolo, isesekhona, bayayithengisa.

Ungawathola eemforweni, akhona, ayalinywa.

Usutha khulu nawudle isiphila. Isiphila siyasuthisa, ungabe bewusuthe ilanga loke.

Ayathontela ama-avakhado ngakithi, awafumaneki lula.

Amakonyana lawo mhlobo engazaliko.

Nami ngisho njalo. Iinkabi zifuna bonyana uzihlabe zisesezincani hayi bonyana uzikhulise.

Iye, kungenzeka bona ibeyingozi ngombana iinkomo ezikhamba zidlala koke nje, zidla nezinto ezingakalungi ezingaba yingozi ebantwini.

Amanzi ngiwo abaluleke khulu bonyana ziwasele.

Kubangelwa kukobana nawuzihlaba ngomtjhini, igazi lakhona lisatjhisa.

Iye, inyama yoke inepilo akuyi kobana uyahlabe ngani.

Iye, ukunambitheka kwesilwana kuya ngokuthi ihlatjwe ngubani.

Awa, akukaqakatheki lokho.

Ndebele eMpumalanga.

Ungawathengisela nanyana ngubani umuntu.

Awa, angekhe yathengiseka.

Zidla ngokwaneleko. Iinlwana zidinwa masinya.

Iye, kulungile.

Kubangelwa kukobana mabhosmara.

Kulungile bona uziqarhe, akunamraro.

Awa, akukwenzi inyama yazo bona ibenomehluko.

Kukobana uzondlele lapho zihlala khona, zidle khona.

Ngingawakhulisa, amakonyanami abemakhulu, abeziinkomo, ngikhona ngiwathengisako.

Ungathola omunye udorhodere.

Batjele bonyana balinde amalangana, uzifake isihlahla somkhaza.

Ungazisa kabili ngenyanga, iinyanga zoke zonyaka.

Woke ummango uyafuna kizo, aziyi ngamazinga wokutjhisa kweendawo nangeemila zesigodi.

Sikhathi esilungileko leso ukulumulisa amakonyana ukumunya.

Awa, lokho akubangeli bonyana zonde.

Kuyafana nokusenga ngokomtjhini, akukahluki.

Zingazimithisa zoke ngenyanga ezimbili.

Azikhethi ubulili.

Izokudleka inyama yakhona, izabe ingaqini.

Zisengwa ngaphambi kweenyanga ezimbili.

Kufanele bonyana uzilethele amanzi eduze ngombana uyazisenga.

Kimi ibisi selibisi, liyazifanela.

Phakathi kwemvu nembuzi, ngingafuya imvu.

Ungazivalela izimvu zakho, zingaziboni iimpungutjha.

Umraro kungaba kukobana azange zidle kuhle lokha nazimithi.

Ungazifaka iintlogo ezirasako, uzokukghona ukuzizwa ebusuku nabazebako.

Iye, ingenzeka into enjalo. Abantu bamalanga la sebaganga khulu.

Awa, ayikho engiyaziko mina.

Nasele inezinyanga ezibunane ubudala ngombana lapho izabe iyikulu.

Kungobana amaqanda ayathandwa ephasina.

Ungaziqatjhisa bonyana ziphekelele abantu lapha abafuna ukuya khona.

Eendaweni ezifana namamakethe lapha kuberega khona abantu.

Ephekiweko ngiyo ethengwa msinya.

Zisiza bona izimvu zikwazi ukubuya ekhaya ngesikhathi.

Ungayihlaba uthole inyama begodu ungathola newula kiyo imvu, iqakathekile.

Umehluko phakathi kwemvu nembuzi kukuthi imvu isikhumba sayo ukghona ukuthola iwula.

Uyibona ngesikhumba sayo nasele sisikhulu ukuthi ilungele ukuhlatjwa.

Kungombana sezizijwayele izinja lezo, ziphila nazo.

Kufanele bona baqale amatjhuba lapha izimvu engeke ziphume khona zibaleke.

Kufanele bona babuze ukuthi izimvu lezo zinesikhathi esingangani.

Kufanele bona babuze bona imvu leyo inesikhathi esingangani.

Umphakathi loyo ungenza isiqinisekiso banyana amanzi angakahlwengeki uyawaphalaza.

Angenza isiqiniseko sokobana usipha ukudla okwaneleko ukuze zibe nenyama esezingeni eliphezulu.

Bangacabanga bonyana uzebile, akusizo zakho.

Angeke wathi batjho upha isilwana ilefte, isilwana sikhamba ngeenyawo asisimumuntu.

Angazithengisa izimvu lezo, azenzela imali yokuziphilisa.

Uyoyibona lokha nawuyigezisako. Angitjho nawuyigezisako uyabuvula ububoyobu endani-ke uyabona amatsetse nemikhaza.

Benzela kobana izimvu zabo zingalahleki, bakghone ukuzibona ngombala ofanako munye.

Benzela bonyana izimvu zabo zingaba ulahlekeli, bakghone ukuzibona ngaso soke isikhathi.

Iye, abahlali bemaplasini banalo ilwazi elaneleko ngobunikazi benarha.

Ngeenkhathi zesomiso abahlali bendawo yangekhethu amanzi bawathatha emilanjeni.

Abalimi bangazisiza bonyana bahlezi banamanzi aneleko ngasosoke isikhathi.

Awa, abalimi beSewula Afrika abazuzi ngokulingana emnothweni welizweli.

Akusilo iqiniso, kungombana inyama esiwa eenlarheni zeSewula Afrika iyahlolwa ngobunengi bonyana ivelaphi ngaphambi kobana ithengiswe.

Iphophiswa iingazi ngonobangela wokobana iingazi ezinengi zenza inyama kobana ingasaba mnandi.

Awa, ayikho into engiyisolako ngotjwala besintu.

Lokho kubangelwa kukobanyana iinkukhu ziinlwana ezidliwa babantu. Ayi iinyoni ezifana neenciliba namagaligunini. Lezo iinlwana azidliwa.

Lokho kubangelwa kukobana umnotho weSewula Afrika sele ubiza khulu amalanga la.

Iye, abantu abatjha bangazikhuthalela zokulima urhulumende nakangabasiza ngeemali neensetjenziswa.

Kungombana iinkomo neembuzi ziyifuyo ezenza imali, ukudlula zoke ifuyo ezikhona eSewula Afrika.

Ngicabanga kobana iindawo zemakhaya azikaphuquki khulu, kungikho iinhlahla zeemfuyo zingatholakali lula.

Iye, banalo ilungelo lokubuyela bayokuphahla. Kungombana amathunabo asele lapho, banalo ilungelo.

Iye, abantwana babasebenzi bemaplasini baya eenkulisa bayokufunda njengabanye abentwana abakhona eSewula Afrika.

Kunengi khulu ongakwenza ngemvu ungayithengisa uzenzele iimali namkha uyifuye. Zithi lokha nasele sezizinengi uzihlabe, uthole inyama.

Umsebenzi wamabele kukwenza utjwala besintu esikhathini esinengi.

Kufuze kobana babhadelwe ngelanga.

Banikelwa ngokwaneleko amathuba wezokulima. Akekho umuntu okudinywa amathuba wezokulima enarheni yeSewula Afrika.

Uwukhulisa ngombana isiphila ngiso esenza ipuphu. Ende ipuphu ngiyo ebaluleke khulu, abantu abayisebenzisako.

Akafumaneki lula ama-avakhado ngenarheni yangakithi ayathontela.

Amadamu asiza iinlwana kobana zikghone ukusela amanzi. Lokha nasele zomile, zingasi semakhaya zisenarheni.

Iye, amakghono wokuhlinza esilarheni ayafundelwa. Kungombana ukuhlinza kunobungozi, ungagcina sele uzilimazile.

Kufuze kobana alawulwe mnikazi weplasi.

Izimvu zetjiwa ngombana abantu bayaganga. Bayayeba ifuyo amalanga la.

Kungombana emazweni amanye isiphila angeke siyakwazi ukobana sitjaleke, ngebanga lomtjhiso nanyana webhoduluko.

Iye, amanzi abhoriweko anganela ukuthelelela amasimu amakhulu weSewula Afrika.

Amawuruwuru atjhiye umonakalo omkhulu khulu kibosomaplasi.

Iye, ngingakakufundela mina ukulima ngombana ukulima kuqakathekile. Begodu kumsebenzi ongenisa imali.

Iye, anele amahlelo enziwako ekuthuthukiseni abomma nelutjha kezokulima eSewula Afrika.

Iye, anele amahlelo karhulumende afundisa abalimi ngamatjhuguluko wobujamo bezulu ephasini.

Aqakatheke ngombana sele enza ubulula kobana umuntu akwazi ukufunda ngomaliledinini ngokulima esikhathini sanje azihlalele.

Bangazipha isiphila namkha amabhlara womuthi begodu baziphe namabhala, okubutjani beelwana. Iinlwana ezibudlako.

Lirude, yisipinatjhi, mfino, ngunogwatjha kanye netatjhela.

Bangakhuthazwa lokha nabangafundiswa ngokubaluleka kwezokulima nokuthi bangavula amathuba wemisebenzi, bazenzele nemali, ngokulima.

Bangathuthukiswa ngokobana basekelwe ngezeemali ukuze bakghone ukuthuthukisa amabhizinisi wabo asakhasako ngemaplasini.

Baphila ngaphakathi kobujamo obumnandi khulu, kungombana i-apartheid ayisekho ephasinapha. Yaphela kade, woke umuntu uphathwa ngokulingana.

Ngowami umbono basaba ukumusenga, kungombana udumbana usisilwi. Uyalwa, rerhe.

Ungabathengela iinkomo imbuzi namkha iinkukhu.

Kungaba nomthelela omumbi khulu emphakathini.

Budlange khulu amalanga la ubulelesi bokwetjiwa kwezimvu endaweni yangekhethu.

Umbono wami uthi umuntu loyo wenze kumbi khulu, ngombana angekhe walayitjha isilwana uthi batjho usipha ilefte. Asisimumuntu isilwana, siyazikhambela awusilayitjhi.

Abantu bekadeni bebabeka amanzi, ukuze bakwazi ukuwonga.

Esilarheni nabaqeda ukuhlinza ikomo, isikhumba sakhona bayasithatha bazithengisele abantu abasidingako. Abazosiberegisa.

Ningazuza ngokobana nikhambe niyokwemba izenjiwa lezo, kungombana iinarha leyo kungeyekhenu.

Iye, ingenzeka into enjalo abantu bamalanga la baganga khulu abasabusabi ubulelesi.

Esilarheni iinkomo zihlatjwa ekuseni. Nalokha nakunenyama efunekako, ziyahlatjwa.

Awa, angeze yahlubeka ngamanzi amakhaza. Isikhumba sakhona siqinile, begodu amaboya lawa sele anamathele esikhumbeni.

Amadamu alisizo khulu emphakathini kungombana enza umphakathi kukobana ufunyane amanzi simahla.

Ikhabe sithelo esirondo, esihlaza ngokombala. Nawusivulako ngaphakathi sibovana, sinamanzi begodu simnandi khulu sinepilo.

Ikhokhonadi sithelo esirondo, sihlaza naso ngokombala. Nawusivulako ngaphakathi sihlaza sinamathosana anzima. Simnandi mhlolo, size siphuma namanzi.

Ikiwi sithelo esinombala ongathi ufuna ukuba-brown so. Naso siyadliwa begodu sinepilo.

Ilamule sithelo esirondo, si-orentji ngokombala. Nawusivula ngaphakathi sinamatlhezu aphuma amanzi begodu simnandi, sinepilo.